O tshwanetse go nna le passport-o, ebile gape o tshwanetse go nna le madi a a lekaneng a go go isa kwa nageng ya Nigeria. Gape o tshwanetse gore fa o tsena kwa nageng ya Nigeria, o batle dipalangwa tse di rileng, tse e leng gore di ya ko o batlang go ya teng.

Go tshwanetswe go fokotsa tlhotlhwa ya dipalangwa, ebile gape kgotsa go tshwanetse go nne le sepalangwa kgotsa dipalangwa dingwe tse di rileng, tse e leng goreng ke tsa bagodi.

Ke dilwana tsa go tshwana le tekete, go reka tekete le dibeke le lefelo, gore a tlhophe lefelo le ba batlang go ya ko go lone ka bese.

Fa o tsaya maeto a matelele, tlamehile o tsamaye ka nako e e siameng, o sa leka go tsamaya bosigo, mo e leng goreng o reiya o lapile, gonne tlamehile gape o lebelele ditaere tsa koloi gore a di mo maemong a a siameng.

Nka se bue tse dintsi gonne re le batho rotlhe re na le dikgwetlho tsa botshelo, mme rotlhe dilo ha re kgone go kry-a dilo tse re di batlang mo botshelong, ka jalo nka se bue tse dintsi le bone, ke a go itidimalela fela gonne nako ya me le yone e ka tla.

Ke ne ke tla tsaya mogala wa me mme ka lebelela mmepe gore ke tseile tsela e e yang, kgotsa ke botse mongwe o e leng go gore , ga a bontshe a le kotsi, ke mo kope ditsela gore ke tle kope direction.

Ke sa Intercape gonne ditlhwatlhwa tsa teng di kwa tlase, ebile se tsamaya ka nako, se tsena ka nako.

Difofane tlamehile di dule di le mo nakong, di dule di itse gore di tloga nako mang, di fitlha nako gore mang, mme di bolelele batho gore di ka tswa ka nako e rileng, batho ba kgone go dula ba ipaakantse jalo le jalo.

Ke tekete ya sefofane e ke tshwanetseng go e tshwara fa ke ya boemelafofaneng, mme boemelafofaneng bo ke tlileng ka bo etela ke SAA.

Batho bano ba tshwanetse go dirisana mmogo, gonne re le batho re kopana le dikgwetlho di le dintsi mo ditseleng. Mme ka jalo, borra ditekesi ba tshwanetse go dirisana mmogo le borra dikoloi ba bangwe, ba ba letlelele fa ba tshotse batho ba ba isa kwa mafelong a mangwe.

Ba kgona go emisiwa nako e telele mo di-toll gate-ng ka ntlha ya ba bangwe ba tseile dipampiri tse e leng goreng di tswile mo nakong kgotsa ga di mo molaong. Mme thekenoloji tlamehile e tsenye letsogo gonne e kgona go bontsha fa motho a dirile phoso kgotsa fa motho a dira phoso kwa di-toll gate-ng.

Fa o le mokgweetsi wa bese tlamehile o dule o lebelela gore a mme batho ba feletse mo dibeseng, ebile gape tlamehile o tle o bontsha tirisanommogo le bapalami ba gago.

Botlhe ba na le tirisanommogo, gonne ba dira dilo tse di tshwanang ka bontsi.

Nka ba botsa gore sefofane se tloga nako mang, ebile ke dilo dife tse ke di tlhokang kgotsa tse ke tlhokang go di dira gore ke dule ke le mo maemong a a siameng.

Mokgweetsi o tlamehile a beele bapagami nako gore ba tswe nako mang ko go rekeng dijo kgotsa ko go tsweng bontlwana boithusetso, ebile gape a tle a ba tlhola gore a mme bafeletse mo beseng. Fa e le gore ga ba felela, a tle a ye go ba tlhola gore ga ba nne le dikgwetlho kwa lebenkeleng kgotsa kwa bontlwana boithusetsong.